Gogo, amagciwane e-TB asakwazi emoyeni lapho umuntu one-TB ephilayo ekhwehlela, ethimula noma ekhuluma, uma ephefumula kula magciwane ungangenwa igciwane, akusakwazi ngokuthinta noma akwabelane ngokudla neziphuzo.

Abantu abakhubazekile badinga ukusekelwa ngokomqondo, nangokomzwelo ukuze bakhe ukuzethemba, ukuzimela kanye nokuphila kahle amasu nokungenelela kungaba . Ukwelulekwa kanye nokwelashwa, amaqembu okusekela ukuqeqeshwa kwamakhono aguquguqukayo, ubuchwepheshe bokusiza, izinhlelo zemfundo edidiyelwe kanye nokuqashwa, ukwesekwa komndeni kanye nomnakekeli. Lezi zisiza abantu ukuba bathuthukise amakhono okubhekana nesimo, balawule ukucindezeleka futhi bafinyelele imigomo yabo.

Uhulumeni angenza ncono izindlela zokuvimbela inzalo ezindaweni zasemakhaya ngokwenza lokhu, ukwandisa ukufinyeleleka emitholampilo yezimpilo, ukuhlinzeka kemithi yokuvimbelela inzalo yamahhala noma eshibhile. Ukufundisa abantu ngezindlela yokuvimbela inzalo kanye nezinzuzo.

Abaholi bendabuko bangakhuthaza nokufundisa, nokuqondisa amalungu abo omphakathi kanye nokubambisana nabasebenzi bezempilo.

Ngingaklama i-enlighten ability, uhlelo oluhlinzeka abantu abakhubazekile ngobucwepheshe ekusizeni umuntu siqu, ukuqondisa kontanga, kalula nokuqeqesha komsebenzi ukuze kuthuthukiswe ukuzimela nesikhundla.

Lokhu sekwekwayenzeka kumina sayilinda i-ambulensi imizuzu eminingi mebechaza bethi, kumele bacale emaphoyiseni ukuze bathole imvumelwano yokuthi baze bazolanda isigulane.

Lokhu kungenza ngizizwe ukuthi imitholampilo ayinandaba nabantu ngoba ama-ARV ingxenye yokuthi abantu baphile.

Ama-ARV imithi esiza ukwelapha i-HIV and AIDS ngokunciphisa ukukhula kwegciwane emuzimbeni, abayelapha i-HIV kodwa basiza abantu ukuba baphile isikhathi . Izimpilo ezinempilo ngokugcina igciwane ilawulwe.

Empeleni kuthiwa kulatshwa labo abakholwayo uma ungakholwi ngeke zikusebenzele, eziningi izimo lapho kusebenziswa amakhambi kangcono khona uma umuntu egula isikhathi esiningi.

Ukuze ngihlole isiguli se-COVID-19 ngangibuza ngezimpawu, ngihlole izimpawu ezibalulekile namazinga komoyampilo futhi ngithuthukise uhlelo lokwelapha oluhlanganisa ukwelapha komoyampilo, ukutshengisa nokuphumula.

Mkhulu sikhathazekile ngokuthi uhlala wedwa ukuba kunomuntu ozokugada uzocunisekisa ukuphepha kwakho futhi nokuphila kahle. Akukhona ukuthi ulahlekelwe ukuzimela, kodwa ukusekelwa uma ukudinga kubalulekile mesingazizwa kangcono sazi ukuthi unakekelwe futhi uphephile.

Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi abantu bagcoke imaskhi ikakhulukazi uma umuntu esendaweni egcwele abantu, noma ematekisini, noma egula yena, ikakhulukazi ephethwe umkhuhlwane.

Ngicabanga ukuthi abantu abadala akumelanga bagonywe ngoba sekubonakele ukuthi, uma abantu abadala begonywa bagula kakhulu futhi abaningi bayashona.

Ukuthi imitholampilo ivumele odokotela babantu abakhubazekile ukuthi babavakashele ezindlini zabo, bathole imithi yokugoma lapho.

Kungabathinta ngokuthi imikhuhlwane yamanje ayithembisi abantu basesibhedlela angicabangi ukuthi bangaba nenkinga ngalokho ngoba umkhuhlane yiwo ongathi yinto encane, kanti into enkulu. So iziguli ezigula kakhulu kwamele ngabe nazo seziyazi manje ukuthi imikhuhlane icala ngathi into encane kodwa ingaba yinto enkulu.

Ohulumeni kanye nama-NGO angakwazi ukweseka imitholampilo ngokwenza lokhu, uxhaso lokuthengwa kwemithi, ukunikela ngemithi noma imali, ukwakha amandla abasebenzi bezempilo, ukuthuthukisa izinqubomgomo ezisekelayo. Le mizamo ingasiza ekuqinisekeni ukuthi imitholampilo inemithi ebalulekile etholakalayo.

Izinhlelo ezisekelwa emphakathini zingasekelela impilo nokululama kwamadoda ngokuthi, amaqembu okusekela ontanga, ukwelulekwa okungekhona ukwahlulela, izinkonzo ezifinyelelekayo, izindlela eziphelele. Lokhu kusiza amadoda ukuthi azizwe ekhululekile ukufuna usizo nokunqoba izinselele, iningi lawo alifuni ukuya ezindaweni ezinjena kodwa abafuna ushintsho bazoya.

Ukungena njalo, izinkonzo zokunakekela ekhaya, izinsiza zomphakathi, ubuchwepheshe bosizo, ukwesekwa ngokomzwelo, lokhu kubasiza bazizwe bexhumene futhi benakekelwe.

Ngingahlola isimo sengane ngokusebenzisa i-ABCDE lokho kuyi indlela yomoya, ukuphefumula, ukujikeleza kwakhe, ukukhubazeka, isimo sezinzwa, ukuvezwa okunye ukulimala. Ngingabheka kuqala ukunakekelwa, ngizinzisa izinsongo zempilo, i-oxygen kanye ne-ventilation, ngilawula ukukhopha futhi ngibize ezokuthutha ezisheshayo.